Ndi vhona zwo fanela uri musi muthu a tshi ya u dalela maṅwe mashango a ṱuwe na bege dzo vhalaho ngauri, u vha a sa ḓivhi uri shango ḽine a kho ḽi dalela ḽi vha ḽi kha mutsho wa hani, ḽi ṱoḓa zwiambaro zwa u dudela zwinzhi na kana ḽi nyaga zwiambaro zwa tshilimo zwi sa dudelesi. Ndi vhona ungari arali o ṱuwa na zwiambaro zwinzhi zwine zwa dudela na zwinzhi zwine a zwi dudeli zwi vha zwi khwiṋe u itela uri arali a swika a wana mutsho u nga inwe nḓila a kone u vha na zwiambaro zwa u ambara.

Ndi takalela u ya mavhengeleni nga bisi ngauri musi ndi tshi khou ya mavhengeleni nga bisi nda dovha hafhu nda vhuya ngalo, ḽi nndeludzela uri ndi kone u vhea mihwalo yanga nga fhasi ngauri bisi ndi na fhethu hune na vhea mihwalo yanu na dovha hafhu nda dzhena nga ngomu bisini na dzula zwavhuḓi ni songo kanyiwa.

Tshifhinga tsha mafheloni a ṅwedzi musi vhathu vho hola kana musi vhaaluwa vha khou hola, ndi tshifhinga tshine nda i pfha uri vhuima thekhisi ha vhuponi hanga a vhungo tsireledzea ngauri muṅwe na muṅwe u vha a khou gidimela u yo ḽaisa hangei rinngini, muṅwe na muṅwe u vha a khou gidimela uri a ṱangana na vhathu nḓilani a vha ḽaise a ṱuwe navho ḓoroboni.

Ndi vhona i songo tsireledzea ngauri mabisi hu na tshifhinga tshine a swika hune a gidimesa nga luvhilo lwo kalulaho, ndi vhona matshilo kana vhutshilo ha vhaaluwa vhu songo tsireledzea.

, bada dzi fanela u dzula dzo lugiselwa tshifhinga tshoṱhe ngauri arali hanga swika tshifhinga tshine bada dza sokou dzula dzi na madindi, ndi hune ra ḓo wana hu tshi khou soko itea dzikhombo dza goloi kana u thulwa ha vhathu badani kana u thulwa ha zwifuwo badani nga vhanga ḽa uri bada a i ngo lugiselwa, goloi dzi khou balelwa u tshimbila dzi kho balelwa, vha vhareili vha khou balelwa u langula goloi nga vhanga ḽa uri huna madindi.

U tshimbila nga bisi a zwi ḓuri vhusiku, ndi zwiṅwe zwithu zwine a zwi khou ḓuresa, mara tshenzhemo ine ya vha hone ndi ya musi ni tshi ṱangana na maṱhirafiki vhusiku kana ni tshi ṱangana na khombo ya goloi musi no fara lwendo, ni vha ni songo tsha tsireledzea ngauri ni vha ni khou tshimbila vhusiku, na ḓiraiva nae zwiṅwe zwithu zwi ḓo swika zwa ita zwine zwa mu dzhena maṱoni a sa zwi vhone.

Ndi vhona dzimbadelo dzi songo fanela uri dzi vhe hone tollgate ngauri hu na tshifhinga tshine wa wana u tshi tea u, u yo dalela mashaka awu a re nnḓa ha South Africa kana ha Afurika Tshipembe, wa wana u si na tshelede ine wa ḓo badela ngayo tholgeithini u tshi tou vha na tshelede ya peṱirolo fhedzi.

Tshumelo dzingaho goloi dzedzi dzi nonga dzi bolt dzi khou shandukisa matshilo a vhathu ngauri, u wa wana muthu o renga mihwalo minzhi i sa khou kona u fhelela ngomu thekhisini, ndi hafho hune muthu a ḓo kona u vhidza goloi ya bolt uri i mu hwalele thundu dzawe na ene muṋe a kone u vhuya hayani, ndi vhona ungari zwi vha zwo tsireledzea no tsireledzea uri muthu a vhidze bolt kana uri i muisele zwithu zwawe hune a khou nyaga hone kana i mu ḓisela zwithu zwawe zwine a khou zwi nyaga hune a vha hone.

U shumisa thekhisi sa tshiendedzi tsha nnyi na nnyi hu a swika hune wa laṱelwa, kana wa luza matshekasi, kana zwithu zwo wa zwi renga wa ri u tshi tsa thekhisini wa zwi sia, kana muṅwe ari a tshi tsa a tse na thundu dzau nga khole kana a songo zwivhona uri o hwala matshekasi a u. Ndi vhona u nga ri muthu arali a tou ḓi rengela goloi ene muṋe zwinga leludza uri muthu ari a tshi swika hayani ari ndo sia tshekisi, tshekasi thekhisini.

Ndi vhona u muhumbulo wavhuḓi ngauri vhuendela mashango vhu nyaga mabisi, ngauri mabisi a kona u hwala tshivha tshivhalo tsha vhathu tshinzhi ngeno thekhisi dzi sa koni u hwala tshivhalo tsha vhathu tsho ḓalaho.

U shumisa mabisi musi ndi tshi endela ndi tshiya mushumoni zwi a swika hune zwa vha tshenzhemo khulwane nga maanḓa kha nṋe arali hu tshi khou vha na migwalabo, hu wa swika tshifhinga tshine ndi ḓo balelwa u ya nga tsho mushumoni ndi ḓo tea ṱoḓa tshelede ya uri ndi ṋamele thekhisi kana ndi tou tshimbila nga milenzhe uri ndi ḓo kona u namela phanḓa hune ahuna mugwalabo. Zwi vha zwi tshi khou nṱuwisela masheleni ane nda tea u ma shumisa kana ane nda vha ndo ma vhulunga, zwi vha zwi kho bvisa na kha budget kana mugaganyagwama une nda vha ndo u vheya uri ndi ḓo shumisa nga tshifhinga tsha ndinda khombo.

Musi muthu a sina khadi ya u shumisa kha bisi mara a tshi khou nyaga u ṋamela bisi, huḓo toḓea uri a badele tshelede ḓuvha na ḓuvha, kana tshifhinga tshoṱhe, kana misi yoṱhe musi ene a tshi nyaga u shumisa bisi, u ḓo tea, u ḓo tea uri a to badela nga tshelede ḓuvha na ḓuvha.

Ndi nga vhidza vhathu vhane vha linda hanefho moḽoni uri vha nṱalutshedze uri avho ahuna zwe vha vhonana, u bva hafho arali yo sedzuluswa ndi si tsha i vhona uri i pakiwa gai, ndi hune nda ḓo tea u ya nda vula mulandu mapholisani ha u vhiga uri goloi yanga yo sudzuluswa he nda vha ndo i paka hone, zwa zwino athi tsha i vhona.

Ndo vha na tshenzhemo ya u bvelela u fara tshifhinga sa unga mabisi tshiṅwe tshifhinga a tshi ṱavhanya u swika, tshiṅwe tshifhinga a tshi lenga u swika nda ḓi wana ndi tshi khou lenga u swika mushumoni.

Goloi ya u hira ndo ḓi wana i tshi khou nthusa musi ndo ya mavhengeleni u renga gurozari ya hayani, ndari ndi tshi swika thekhisi renke nda wana hu sina dzithekhisi dza u ya hayani. Ndi afho he nda ḓo hira goloi ya u hira uri i ḓe i nkhwalele mihwalo yanga i nnyise hayani sa vhunga ndo vha ndo kovhelwa ndi sa ḓivhi uri ndi itise hani.

Ndi ḓivha tshiimiswa tsha thekhisi tsha thohoyandou ngauri ndi tshone tshine tsha nthusa nga vhuendedzi musi ndi tshi ya ḓoroboni u renga zwiḽiwa na zwishumiswa zwa hanefha hayani tshifhinga tshoṱhe.

Vhaṋameli vha a ḓi wana vha sina zwiendedzi zwa u ya mishumoni kana mashophoni nga murahu ha musi mureili wa tshiendedzi etsho a sa tsha wanala kana o no ri sia.

Vhareili vha maṱiraka vha ṱangana na khaedu ya U hombokiwa musi vha nḓilani vha tshi khou enda nga maṱiraka avho, zwine zwa fanela u itea ndi zwauri mapholisa kana vhalinda bada vha tea u ḓivhonadza nga vhunzhi kha heneyo bada ine maṱiraka a vhonala a kho endedza ngayo khayo tshifhinga tshoṱhe.

Tshenzhemo ine ya vha hone musi vha tshi dzhia tshipiḓa tsha vhufa vha tshi ita ḓoroboni ndi ya uri ḓiroboni huvha ho ḓalesa huvha huna husina vhupfhelo ha mare, ndi hune vha ḓo wana vha sa tsha kona u ḓi mvumvusa zwavhuḓi ngauri vhathu vha ḓovha vha khou ita pinza pinza hanefho.

Ndi vhona zwi songo fanela uri vhareili vha thekhisi vha dzhenelele kha dziṅwe dza dziḽaini ngauri vho dzhaya ngauri ndi zwone zwine zwa fhedza zwi khou vhanga khombo ya mimoḓoro badani tshifhinga tshoṱhe, ngauri vhareili vha dzithekhisi vha vha vha khou dzhayela u fhirela vhaṅwe vhathu nga vhanga ḽa uri vhone vho dzhaya u yo u dzhia vhathu kana vho dzhaya u isa vhathu hune vha khou ya hone.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou tshimbila vhusiku badani mavhone a songo funga, nga hetsho tshifhinga ho vha hu vhusiku nga maanḓa ndi tshi khou balelwa na u vhona zwa phanḓa uri phanḓa hu khou ḓa mini, hu khou da muthu, kana hu khou ḓa goloi na.

Kha vha fhungudze mutengo wa thekhisi nahone musi vha tshi kho reila thekhisi dzavho vha fhungudze luvhilo ngauri fhethu hune vha vha vha kho reila hone ndi fhethu hune havha hu tshi kho tshimbila nnyi na nnyi.

Vha tea u reila nga vhuronwane nahone vha tea u reila vha tshi kho tevhedzela milayo ya badani.

Vhaaluwa vha tendelwa uya vha tshigwada tsha matshilisano kana tsha thikhedzo ngauri ndi hone hune vha ḓo ṱavhanya u wana thuso hone.

Ee, ndo no vhuya nda vhilidzesiwa nga tshiimo tsha thekhisi ye ndavha ndo namela ngauri thekhisi he ndavha ndo namela yo vha i tshi kho tshimbila itshi kho lidza dzi tsimbi na hone mathaela a tshi nga a manngo fara ri tshi vho ngauri vhathu vha no tonga ri ḓo fhedza ri kho wana khombo ya goloi.

Muvhuso kha u to bvisa dziṅwe dzi thekhisi dzine dza ḓo shuma uri thekhisi dzivhe nnzhi, nahone muvhuso kha u shumise vhathu vha sa fani tshifhinga tshoṱhe hu itela u fhungudza dzinndwa, endeni muvhuso kha u ḓovha u vha wane uno dovha wala nga thekhisini uri zwi khou tshimbilisa hani nahone zwiitiswa hani ḓuvha na ḓuvha.

Dzi shela mulenzhe ngauri vha vha vha kho langa uri na musi kana zwino hu kho ḓi ḽaisa nnyi nahone ano kho tevhela ndi mufhio.

Musi vhaṋameli kana vha reili vha tshi lwa, zwi kwamesa nga maanḓa vhaṋameli vha dzi thekhisi ngauri vha vha vha kho vha ḽengisa hune vha vha kho ya hone.

Ee, ndo no vhuya nda kwamea nga uri ho vhuya ha itiwa mugwalabo nga hetsho tshifhinga ndo vha ndi kho to ya interview mara ndo fhedzisela ndi songo tsha inthaviwu nga ndavha ya mugwalabo.

Dzangano ḽa dzithekhisi dzine dza khou shuma vhuponi hashu ndi ḽiṅwe ḽo dzangano ḽine ḽo farana nga maanḓa nahone vha a tshilisana, vha dovha hafhu vha thusana arali muṅwe u siṱaka vha ḓa vha mu saṱakulula.

Ndi ngauri vhathu vhahulwane vhavha vho thembela khazwo nahone vha vha vho sedzesa nga maanḓa khazwo.

Ndi mushumo wa u thoma u ṋamedza vhaaluwa misi yoṱhe uri vhaaluwa vha si to swika hune vha khoya hone vho to ima.

Vhahulwane vha vhuponi hanga a vhatshimbili nga ṅwambo wa vhugevhenga ho dalaho fhano vhuponi hanga.

Ee, kerekeni dzi a fanela u ṋetshedza masheleni a u ṋetshedza zwiendedzi zwa kha miraḓo ya vhaaluwa uri vhaaluwa vha kone u wana tshiendedzi tsha uvha a ḓisa kerekeni naho vha humisela hayani, ngauri vhunzhi ha vhaaluwa a vha koni u tshimbila vho no ḓi aluwela minzhi yavho i ya vhavha.

U engedziwa ha miholo ya vhathu vha thekhisini, vha tea u wana muholo munzhi uri vhasa ite mugwalabo.

Ndi khaedu dza musi ḓuvha ḽine nda ḓo ri ndo ima badani ndi tshi kho nyaga u ya Ṱhohoyandou a ḓa o ṋamedza vhathu vhanzhi vhanzhi na balelwa u ṱuwa, so a thi ngo fanela u ḓitika nga moḓoro wa khonani kana wa shaka ngauri ḓuvhani ḽa matshelo musi i si heiḽa moḓoro ndi ḓo pfa ungari ndi khou koleliwa.

Ee, ndo no vhuya nda dzhena kha thekhisi ya ḓalaho vhukuma na hone nda ḓi wana ndi tshi khou swika hani ndo to ima ngauri thekhisini wa huvha husi tshena vhudzulo.

Ndi u langa dzi thekhisi uri muṅwe na muṅwe a ṋamele nahone muṅwe na muṅwe a ye hayani na hone nga tshifhinga.

Vhuḓifhinduleli ha madzangano a ḓi a dzi thekhisi ndi u itela uri vhanameli vha ḓi wane vho tsireledzea tshifhinga tshoṱhe nahone thekhisini hu savhe na dzi nndwa dzine dza ḓo fhedzisela dzi tshi kho kwamana na vhanameli.

Goloi dza maṱhirafiki na goloi dza mapholisa.

Muthelo wa thekhisi arali wo ekisipayare ndi zwithu zwine zwa sumbedza uri musi thekhisi yo kwashekana kana i siho kha tshiimo tsha vhuḓi.

Ndi pfesesa uri hu vha hu dzinndwa dzine dza kwama vhathu vha thekhisini fhedzi, fhedzi dzi fhedzi dzi fhedzisela dzi tshi kho kwama na vhathu vha vhaṋameli.

U shaya ha zwiendedzi vhuponi hashu zwi ita uri vhathu vha ḓi wane vha tshi kho lenga u ya kiḽiniki kana u ya wana thuso, nga vhanga ḽa uri vha afha vhuponi hashu ahuna dzithekhisi dzi kho konḓa.

Muṋe wa thekhisi iṅwe na iṅwe ṅwedzi u tshi fhela .

Zwine zwa to ṋamedza vhaaluwa fhedzi ha vha na zwiendedzi zwine zwa ṋamedza vhaswa.

Zwi thusa kha u vhaisa hune vha kho nyaga u ya hone, na vho vha vha shumisa hune vha kho bva hone.

Tshumelo ya zwiendedzi a i ḓuri kha vhathu vha phesheni i a fana na ya nnyi na nnyi ngauri mutengo uvha u kho lingana hu tou vhamba nahone fhethu hune ra kho ya hone.

Zwiimiswa zwingaho vhathu vha no nga vha musanda vhathu vhane vha vha siviki, ndi zwone zwine zwa tea u ita kose kose zwa bvisa tshelede ine ya ḓo thusa kha zwiendedzi musi vha aluwa vha tshiya mundendeni kana vha tshiya u renga zwithu zwavho mashophoni.

Ndi mushumo kha sia ḽa ndaulo ya nḓila madzangano a thusana na maḓi ṱhirafiki, ngeno kha sia ḽa mbadelo dza dzi thekhisi vha shumana na vhathu kana vha sedzana na vhathu vhane vha shuma na zwezwo zwa dzi thekhisi kana ndi tori vhahulwane vha dzi thekhisi.

Atha thu vhuya nda ḓi wana ndi vhuima zwikepe, fhedzi ndi a tama uḓi wana ndi tshi khou ya uhu dalela ḽiṅwe ḓuvha.

Khombo khulwane ya musi mabisi kana dzi thekhisi vho hwala kana vho hwala vhathu vhanzhi, ndi ya uri vha swika hune vha wana khombo ya goloi ende arali vhathu vho wana khombo ya goloi vha vhanzhi zwi ita uri muvhuso usa badele.

Athi ḓipfhi zwavhuḓi musi mutengo wa peṱirolo u tshi gonya, ngauri u gonya ha mitengo ya peṱirolo zwi ita uri na dzithekhisi dzi gonye.

Ndi nga to amba na muṋe wa thekhisi uri tshelede yanga i khou shotha, ndi ḓoḓi muṋea kana nda muṋea ṋamusi kana matshelo.

Ndi nga pfha ndo vhaisala vhukuma, ngauri ndivha ndo badela nahone ndivha ndo vhudza ḓiraiva uri ndi khou ya gai, a mmbudza uri uḓo ntswikisa.

Ndi vhona vha songo fhambana.

Ee, ndi vhona zwo fanela uri vha ḓi rengele zwiḽiwa, ngauralo arali vha sa ḓi rengela zwiḽiwa vha fanela u tobva na zwikhafuthina hayani, mara asi vhoṱhe vhane vha ḓobva na zwikhafu zwikhafu.

Athi ḓipfhi zwavhuḓi, ngauri u gidimesa ndi zwone zwine zwa vhanga khombo ya moḓoro tshifhinga tshoṱhe.

Rivha na tshenzhemo yau ṋamela musi ṅwedzi wo fhela, ngauri mabisi na dzithekhisi zwia konḓa vhukuma ngano vhuponi hahashu.

U lenga u swika mushumoni nau lenga uya hune nda khoya hone ndi zwiṅwe zwadzi khaedu dzine nda ṱangana nadzo, musi ndo lindela mini basi kana thekhisi lwa tshifhinga tshilapfhu.

U gonya ha mitengo ya peṱirolo, ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa ita uri dzithekhisi na mabisi zwi gonye, ende a zwivha zwi songo tovha zwithu zwo leluwaho kha riṋe vhaṋameli.

Ngauri ṱireni ia ṱavhanya u swika, nahone ahuna upfhi iḓo lenga kana i ḓoḓa nga tshifhinga ḓe.

Ndi ngauri muvhuso uvha u sathu bvisela tshelede, nahone vha metro rail vha vha vha sina tshelede.

Vha zwi langa musi vho sedza uri vhathu vha no khou tshimbila vha tshimbila nga tshifhinga ḓe, nahone vhathu vhano khou tshimbila vha tshimbila vho ḓala nga tshifhi.

Ngau bvisa mabisi kana u bvisa zwiṅwe zwidimela, uri zwiḓo kona u ḽaisa vhathu.

Ria lenga u ṋamela nga ṅwambo ya uri huvha hu tshi kha ḓi ṱoliwa thikhithi nga ngomu tshidimelani, nahone ndi a lenga u swika hune nda khou ya hone.

Zwo leluwa nga maanḓa, ngauri zwa zwino vha vho tou shumisa dzi ṱhingo dzavho.

Yo fhambana ngauri Uber iya ḓura, ngeno thekhisi isa ḓuri.

Ndi zwa ndeme ngauri unga vhidza bolt kana uber wa wana hu vhathu vha matswotswi vhau homboka, zwino arali wo vhudza muthu wa shaka ḽau kana muthu wa tsini uri ndo ṋamela goloi ya uber ya so na so, wa amba number phuḽethi zwivha zwo leluwa uri ṋamusi ha ngapfhi wo ngalangala u ṱavhanye u wanale.

Ndi pfha ndi tshi tsitselisea nga maanḓa, ngauri vhathu vha dzi uber kana vha dzi bolt vha ri thusesa nga maanḓa ḽo kovhela arali dzithekhisi dzi si tsheho.

Uri vha kone u wana nḓila na fhethu hune vha khoya hone vhavhe vha kho hu ḓivha.

Ndi nga takalela mureili ano reila zwavhuḓi, nahone mureili ano pfhesesa.

Ndi nga founela muṋe wa goloi nda muṱalutshedza uri ndo sia zwithu zwanga, kana ndo sia mihwalo yanga goloini yawe.

Ee, ndi vhona zwo tea ngauri nṋe ndivha ndo mubadela uri a nnyise gai, tshiṅwe tshifhinga vha ḓo wana ndi sa ṱoḓi phosho kana nditshi ṱoḓa phosho utea u thoma a amba na ṋne.

Ndi ḓipfa ndi songo farea nga mannḓa, ngauri vhathu vha dzi bolt ndi vhone vhane vha ri thusa nga maanḓa musi ro kovhelelwa.

Ndi ngauri nga dzi wekende huvha ho ḓalesa Thohoyanḓou, nahone vhathu vhanzhi vha ya enda.

Ndi ḓipfha zwavhuḓi nga maanḓa arali ndi tshi khou vhona mufumakadzi a tshi kho reila bolt, ngauri ndi vhone vhane vha ḓori tsireledza matshelo.

Ngauri vhunzhi ha vhathu vhano reila dzi goloinini, vha sia mashika kana vha sia vho tshikafhadza goloi dza vhathu.

Ndi vhona zwi songo tea, ngauri musi ndi tshi dzhena kha epe ivha yo mmbudza uri ndi kho tea u badela vhugai.

Ndi nga muṱalutshedza uri musi oda zwiambaro zwawe shein, zwi dzhia maḓuvha a sumbe kana a fourteen uri zwi swike ngeno khaye, ende zwivha zwi tshi khou ḓura.

Ndi uri zwivha zwi khou bva kule, nahone zwi tshi khou ḓa kule futhi.

Hu tea uvha na zwithu zwingaho mabufho zwine zwa to fhufhisa zwithu uḓa ngeno, u fhirisa uri zwi to ḓisiwa nga tshikepe ngauri tshikepe tshi ya lenga.

Khaedu dzine vha ṱangana nadzo ndi u xelelwa nga thundu, musi zwezwi zwi tshi kho ḓi endedzwa kana zwi tshi khou iswa hanefho kha bada khulwane kana zwi tshi khou ḓiswa kha iwe.

Ndo vhuya nda fara lwendo lu lapfhusa, ndi tshi khou ya Mpumalanga ndi tshi khou ya u ṱolela makhadzi wanga vha tshi khou lwala.

Ndi nga takalela uyo dalela Amerikha, ndi shango ḽine nda ḽi funesa nga maanḓa.

Ndi lwendo lwa uya Mpumalanga lwe ndalu fara nga moḓoro, ndo takalela uvha uri ndo tshimbila ndi tshi ita ri tshi ima ndi tshi vhona zwipuka nḓilani, ndi tshi vhona na maṅwe mashango.

Ee, ndi vhona zwo fanela uri vha badele, ngauri vha vha vha kho thelela goloi yavho.

Ivha isa ḓuresi thikhithi, u fana namusi u tshi kho toi renga shophoni.